go ka okediwa badiri ba tsa kalafi, go tlisiwa diokobatsi, go newa thuto ka botsogo, go dirisa didiriswa tsa sejo le go etela mafelo a kgakala kgapetsa le kgapetsa gore batho ba bantsi ba bone kalafi e e siameng.

baitseanape bo romela motho le ditsebi tse di ka mo thusang. Ke tirisano e e molemo mo lefapheng la botsogo. Ke ka leboga ka gore thuso eo e ka nna ya nthusa go alafa sentle mme ya pholosa .

O ka lemoga bolwetsi jwa sukiri ka matshwao a jaaka lenyora le le feteletseng, go ntsha metsi a mantsi, go lapa thata le go fokotsega ga a boima jwa mmele. Kgato tse o tshwanetseng go di tsaya ke go ya kwa bookelong, go tlhatlhobiwa, go ja dijo tse di maleba, go itlhatlhoba ka metlha, le go tsaya kalafi e e neelang ke ngaka.

Tshotlakako ya basadi le bana, e ama maikutlo le boitekanelo jwa motho ka ntlha ya kutlobotlhoko, le . Puso e tshwanetse go tsaya dikgato tse di thata go otlhaya ba dira dibe, gape go tlhokega thuto le tshegetso gore batho ba kgone go phologa, le go tshelela botshelo jo bo siameng.

Mo tikologong ya me, bagodi ba newa ditirelo tse di jaaka tlhokomelo ya botsogo kwa dipetlele le ditleliniking, thuso ya dijo le dikopano tsa setšhaba tse di thusang go se nne ba le nosi, gape maloko a lelapa a tsaya karolo ka go tlhokomela bagodi mo malapeng.

teng bagodi ba newa ditirelo tse di akaretsang dijo, borobalo, tlhokomelo ya botsogo le boithabiso. mafelo a mangwe ke a puso, mme ga a duelwe, mme a mangwe ke a poraefete mme a duelwa.

Ditirelo tsa pholo ya malapeng go ya ga ngaka ba tsaya karolo ba ba thusang mo malapeng. Ditleliniki tsa kgakala, go dirisiwa ga thekenoloji go thusa bagodi go fitlhelela ditirelo tsa boitekanelo botlhofu, dithuso tsa dipalangwa, go ba thusa ka dipalangwa tsa go ya kwa ditleliniking, mananeo a tlhokomelo ya malwetsi a malatsi, go ithuta ka mokgwa wa go i malwetsi a mangwe a a tlwaelegileng, matlo a sireletsegileng, go aga matlo a ba amogelang bagodi ba sa kgoneng go itsamaisa.

Go tlhokomela bagodi ke maikarabelo a botlhokwa. Ba bangwe ba dumela gore botoka fa bagodi ba tlhokomelwa ke malapa a bone ka gonne ba ikutlwa ba le mo malapeng ebile ba amogela lorato, mme ba bangwe ba dumela gore, dintlo tsa bagodi di botoka ka gonne go na le tlhokomelo ya semmuso le kalafi ya dingak, a ka jalo tsela e e siameng ikaegile ka maemo a malapa, le ditlhoko tsa mogodi.

Mo setsong go solofetse gore bana ba tlhokomele batsadi ba bona fa ba tsofala, le fa go ntse jalo boammaaruri ke gore, malapa a mangwe a palelwa ke madi le nako, mme batswadi ba feleletsa ba isiwa mo mafelong a tlhokomelo ka jalo, se se solofetsweng ke setso le se se diragalang ruri ga se tshwane.

Mekgwa le ditlwaelo tsa setso di dira gore re lebe batswadi ka tlotlo le lerato fa ba tsofala. Setso se re ruta gore, tlhokomelo ya batsadi ke lorato, maikarabelo a bana, ka jalo, se bopa maikutlo a boikarabelo, tlotlo le kutlwelobotlhoko fa re bua ka tlhokomelo ya bagodi.

Ke akanya gore, thulaganyo ya puso ya go tlhokomela bagodi e ka thusa ka ditsela tse di rileng, ka gonne e fa dijo tlhokomelo, ya botsogo le mafelo a go nna, fa go ntse jalo, e ka tokafadiwa ka go tsenya madi a mantsi mo mafelong a tlhokomelo, go tlisa badiri ba ba le go tlhomamisa gore bagodi botlhe le ba ba nang kwa magaeng ba bona thuso e e leka lekanang.

Ditlhokego tsa motheo, go duela dijo, le matlo a a siameng, kalafi le tlhokomelo ya boitekanelo, go kgona go lema ditlhare le go fiwa tlhokomelo ya boitekanelo e ka nnang teng, boitekanelo le botlhomogi, go nna le madi a a kgonang go reka dilo tsa botlhomogi le go nna le boitekanelo.